Ee, la pele ke ho kgohlola haholo , labobedi, e re ha o kgohlela, o khohlele madi , o hema ka thata , ee ho fufulelwa haholo , ka senyesemane re bitsa fever , ee le ho se be le takatso ya dijo.

Ee, ntho ya pele ke ka ratang ho e etsa, ke ho batla motho a ba okametseng , mme ke hlalose boemo , ee hore basebetsi ba kgone ho nka mosebetsi wa bona hantle.

Ee, le ho fana hape ka meriana ho batho ba sa kgoneng ho ya tlisa tleliniking , ee le ho check-a hore na boemo ba bona, bo ntse bo ya jwang . Ke nahana ho bohlokwa haholo setjhabeng.

Ee, ke le bitsitse mona tsatsi la ka sheko ko panong ena, ho bua ka hloko ya rona ya metsi le motlakase . Ee batho ba baholo ba rona, ka hare motse ona wa rona, ha ba kgone hore ba ka iketsetsa jwalo ka rona, batjha re ka kgona. Mme ke dumela hore taba ena motlakase le metsi, ebile e etsa hore ba bang ba bona ba robala ba sa ja , ka ha ba dula ba le bang, kapa ba robale ba sena ona metsi ano, hore ba nwe dipidisi tsa bona, kapa meriana ya bona . Ka hoo, ke dumela hore jwalo ka setjhaba, re hloka ho ema ka maoto , re bone na ke sefe se re ka se etsang , hore le mathateng a re leng ka hona, a hloko ya metsi le motlakase . Ke sefeng seo re ka se etsang, ho thusa bona batsofe bana ba motse wa rona, ke ya leboha.

Ke dumela hore ee batsamaisi ba di tekesi, kapa ba dikoloi ba ka leka ho tla ka ditsela tseo ba ka etsang, hore ee makoloi a bona a etsa hore ho be bonolo hore batsofe ba rona ba kgone ho palama kae.

Ee , ke ya dumela hore kannete ba e thola tlhokomelo, e lekantseng dipetleleng . Ee mmuso o leka ka hohle hore ba thuswe mme ba seke ba hlokomela. Jwalo ka ha batjha ba hlokomela, ka ho bona ha ba sa kgona , ho iketsetsa dintho tse ngata.

Ee, ke dumela hore dithibela pelei ee di bohlokwa haholo , haholoholo ee ho batjha ba santsane ba kena sekolo, ka ha ke dumela hore ha ba sa kgone, hore ba ka hodisa bana, haholoholo ka baka la hore ha ba na tjhelete , ee kapa bona bokgoni boo, ba hore ba ka hodisa bana ba bona, ka ha ntse ba kena sekolo . Mokgwa oo ke o tsebang wa ee thibela pelehi, ke ole o kenywang ka hare mona sephakeng sa ngwanana , hape ke hore ba ka eya ke ho hlaba, ba ka hlaba.

Aa, ke dumellana le yona taba enana , ke dumellana le yona.

Hore taba ena e etswa ke ho se hiruwe ha dingaka le bona baoki dipetleleng , ke hona ho etsang hore ho be le aai ba short-e.

Ke dumela hore e kannete ke tsela e hantle , eno ha o ka etsahala jwalo , ka ha ke dumela hore motho e mong le mong ho sa kgathalatsehe hore ke mang . O na le tokelo ya ho thola moriana.

Hoya ka nna ke nahana hore dijo tsa sepetlele, ke dijo tse hantle, haholoholo ho batho ba kulang . Ee ke dijo tse senang tswekere e ngata, kapa letswai le lengata, kapa ona mafura a mangata. Ke ka hoo batho ba reng ha di monate , empa ke dijo tse tlamehang hore ba di je, ka ha ba kula.

E meng ya mesebetsi eo ke nahanang hore banna ba sebetsa ho yona, mme e kotsi ke ho sebetsa maineng , ee, ke dumela hore se ka etsuwang ke hore ba kenywe ka hare ho di-union-e tse tla ananela le hona ho boloka ditokelo tsa bona . Ba kenya di-insurance-eng , ha o ka etsahala hore ho hlahe kotsi , ho be le seo ba se tholang ha ntse ba le hae , ba ikoka.

Se kileng ka se bona ka meriana ena e seng melaong, ke hore o ka thola hore e ke meriana , e kotsi haholo e bophelong , ba motho kapa mmeleng wa motho . Jwalo ka ha se re buile, re buile ka taba ya batho ho tshabeng ho bona ho ya tleliniking ka lebaka la ditshwaetso tsa bona, jwalo ka HIV, ba qetella ba tsamaya ba lo reka meriana ho batho , ntle le hore ba tsamaye ba ye ditleliniking tsa bona. Ho thola meriana e nepahetseng , ka le leng o thole ha o le jwalo, ba rekile meriana eo , motho o tlo nwa moriana kapa dipidisi a sa tsebe hantle hore na di loketse mmele wa hae na.

Nna ke dumela hore ha hona lebaka le ka etsang hore motho wa ntate a hlekefetse basadi , ebile ha ho hlokahale hore batho ba bo ntate ba hlekefetse basadi. Ke dumela feela eya ka hore na motho o lo rutwa hlompho na . Mme le hore o hlompha batho babo mme ha kae.